Uma kukhulumwa ngemithi yesintu yokuthakatha, abantu abaningi bakholelwa kuyo ngenxa yokholo lwabo nemvelaphi yabo neyesiko. Kwezinye izinkolo noma amasiko, imithi yesintu ibonwa njengendlela yokuxhumana nemimoya, izidalwa ezinhle noma izinkosi futhi isetshenziswa njengesixazululo sezinkinga ezithile empilweni, njengezifo noma izinkinga zomndeni, kodwa kukhona abantu abaningi abaphikisana nemithi yesintu yokuthakatha, nami ngingomunye wabo. Bebheka ukuthi inezimpikiswano ngokwemiphumela yesayensi noma yokuhlola. Kwesinye isikhathi imithi yesintu ingase idinge ukucwaninga ngokucophelele ukuze kuqinisekiswe ukuthi, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ayibangeli umonakalo. Ukukholwa ngemithi yesintu kuyahluka phakathi kwabantu futhi kuhlobene kakhulu nesiko, izinkolo, kanye nemibono yabantu .

Imitholampilo engomahambanendlwane ingahlinzeka ngezinhlelo zokufundisa abantu ngezindlela zokuhlela umndeni, izinketho zokuvimbela ukukhulelwa kanye nezimo ezingaba khona uma kungekho ukuhlela kahle umndeni. Imitholampilo ingase ifike ezindaweni ezikude ezihlala abantu abasha abasezingeni eliphansi noma abasezindaweni ezihluphekayo. Lokhu kubenza kube lula ukufinyelela izinsiza zokuhlela umndeni, lapho kungenzeka kube nobunzima bokufinyelela izikhungo zezempilo ezinkulu noma izindawo ezisemadolobhedeni. Imitholampilo engomahambanendlwane ingahlinzeka ngezinsiza eziphuthumayo zokuvimbela izinkinga eziphathelene nokukhulelwa, ezifana nokuphathwa kwezinkinga zokuphatha ukukhulelwa, kanye nokugcinwa kwezempilo ezifanele kumama. Imitholampilo engomahambanendlwane ivamise ukubambisana nezinye izinhlangano noma amagatsha kwezempilo.

Umphakathi kufanele ubike ngokushesha kunoma yiliphi ihhovisi lezempilo noma esigodlweni uma kutholakala ukuthi umtholampilo awusenazo izidakamizwa esibalulekile. Lokhu kuzovumela ukuthi kuthathwe izinyathelo ezisheshayo zokuletha imithi efanele. UMnyango Wezempilo kufanele uhlale uxhumene nemitholampilo ukuze wazi izidingo zakhona. Bangakwazi ukuhlehla izinhlelo zokwabiwa kwemithi ngendlela eqondile, futhi efike ngesikhathi. Abaholi bomphakathi bangahlela imihlangano yokuxoxisana nezikhulu zezempilo mayelana nezinkinga zomtholampilo. Lokhu kungaba yithuba lokwethula izikhalo nokufuna izixazululo. UMnyango Wezempilo ungahlela ukuthi kube nezindawo ezikhethekile zokugcina imithi ukuze zisetshenziswe uma kuvela isimo esiphuthumayo. Uma kungenzeka imitholampilo engaphansi kwesifunda esifanayo ingaxhumana ukuze yabelane ngezinsiza njengemithi esele kwenye indawo.

I-FDCs, zilungele iningi lezimo ze-TB, ikakhulukazi i-TB evamile enginawo ukumelana nemithi, zenza kube lula ukwelapha abaningi. I-ITPs, zisebenza kahle kwizimo eziyinkinkimbi ezifana ne-MDR TB, noma isiguli sinezinye izimo zempilo ezidinga ukwelashwa. I-FDC, ihlanganiselwa ndawonye ukulawula imithi. I-ITP, ilungiswa ngamunye ukulawula imithi. Kulula kakhulu ukuthobela ukwelashwa kwi-FDC, kanti kwi-ITP, kunesidingo sokukhumbula imithi eminingi. Izindleko ziphansi kwi-FDC, kanti kwi-ITP ziyabiza, ikakhulukazi nge-MDR TB. Kunzima ukuhlukanisa ama-side effects ku-FDC kanti kulula ukuyilawula nokuyiqonda ukuphatha i-side effects kwi-IT.

Mkhulu, siyakuthanda futhi sikukhathalele kakhulu. Siyazi ukuthi unamandla futhi uzimisele, kodwa ukuphila wedwa kungaba nzima ngezikhathi ezithile. Ukuhlala wedwa kungakushiya ungenayo usizo uma udinga ukunakekelwa okusheshayo, noma uma uthola inkinga. Ukuhlala nomuntu ozokunakekela kungakusiza ukuthi uhlale uphephile futhi ube nomuntu ozokuxhasa uma udinga usizo. Lokhu akukona ukukutshela ukuthi awukwazi ukuzinakekela, kodwa kunokuba ukunikeza uxhaso oluzokuqinisekisa ukuthi uhlala uphephile futhi unethemba. Singathanda ukukusiza ngendlela efanele kuwe. Kungaba ukukuvakashela njalo, ukukusiza ngemisebenzi yasekhaya, noma ukukuthola umuntu ozokunakekela njalo. Sicela ucabange ngalokhu mkhulu.

Isixhobo esisha sokuhlola i-COVID-19 esingasebenzi ngokushesha futhi sibe lula ukusetshenziswa, singathuthukisa kakhulu ukutholwa nokwelashwa kwaleli gciwane. Isisombululo esinjalo singase sibe idivayisi yeselula enokwazi ukuhlola amasampuli esaliva noma igazi, bese sinikezele ngemiphumela ngokushesha. Lokhu kungasiza ekutholeni abantu abane-COVID-19 ngokushesha, ngaleyo ndlela kuvimbele ukusabalala kwayo. Ngaphezu kwalokho, isisombululo esinjalo singase sibe nokubiza okuncane okwenza kube lula ukuthi abantu abaningi bakwazi ukuyisebenzisa. Ukuthuthukiswa, ukuxilonga okusheshayo, nokulula, kungasiza ekunciphiseni inani labantu abafa ngenxa ye-COVID-19.

Ukukhetha ukwenza umsebenzi wokuthutha izaguga zasendaweni zangakini esibhedlela esiseduze kuvela ekuqapheni ukuthi zibhekene nobunzima obukhulu bokuhamba ibanga elide. Lokhu kubangela ukuphazamiseka kwimpilo yazo, ikakhulukazi uma zidinga ukunakekelwa okusheshayo kwezokwelapha. Ukuthutha okuhleliwe kuzonciphisa ukucindezeleka nokuhlupheka okubangelwa ilolu banga olude, futhi kuqinisekise ukuthi zifika esibhedlela ngesikhathi. Umehluko omkhulu ozoba khona ukuthi izagugo zizoba nethuba lokufinyelela ukunakekelwa kwezokwelapha ngokushesha nangokukhululeka, ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi zizofika kanjani esibhedlela. Lokhu kuzothuthukisa impilo yazo yonke izaguga, futhi kuqinisekise ukuthi zithola ukunakekelwa okufanele ngesikhathi.

Ukukhetha ukwenza umsebenzi wokuthutha izaguga zasendaweni uzise esibhedlela esiseduze kuvela ekuqapheleni ukuthi zibhekene nobunzima obukhulu bokuhamba ibanga elide. Lokhu kubangela ukuphazamiseka empilweni yazo, ikakhulukazi uma zidinga ukunakekelwa okusheshayo kwezokwelapha. Ukuthutha okuhleliwe kuzonciphisa ukucindezeleka nokuhlupheka okubangelwa yilolu banga olude, futhi kuqinisekise ukuthi zifika esibhedlela ngesikhathi. Umehluko omkhulu ozoba khona ukuthi izaguga zizoba nethuba lokufinyelela ukunakekelwa kwezokwelapha ngokushesha nangokukhululeka, ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi zizofika kanjani esibhedlela. Lokhu kuzothuthukisa impilo yazo yonke, futhi kuqinisekise ukuthi zithola ukunakekelwa okufanele ngesikhathi.

Ukufinyelela kwabaqapheli abakhubazekile kubalulekile ekukhuthazeni ukubandakanyeka kwabo emphakathini. Izihlalo zabakhubazekile nama-ramp amahle anezinto ezibalulekile adinga ucabango. Ukuphepha, izihlalo kumele ziqinisekise ukuthi zihlangabezana nemigomo yokuphepha. Amarempu kumele abe nerigradiyenti ehambisanayo, abe ne-non-slip surface, futhi abe ne-hand railings ezimbili. Ubukhulu nobubanzi, izihlalo kumele zibe nekhono lokusekela abantu abakhulu ngokwanele, amarempu kumele abe ne-width eyanele ukuvumela ukudlula kwezihlalo zabakhubazekile. Izihlalo namarempu kumele kube lula ukufinyelela kuzo, kumele kube khona izibonakaliso ezicacile ezibonisa indawo yazo. Izihlalo namarempu kumele kulungiswe njalo ukuqinisekisa ukuthi ahlala ephilile, futhi ephephile. Izihlalo namarempu kumele ahambisane nemigomo yokwakha nezindawo.